Merogo e mengwe e sa itsegeng ke morogo o tshwanang le morogo wa monawa o tswang mo matlhareng a dinawa le morogo o tshwana kana le thepe, merogo e mebedi e e rata thata selemo setlha sa selemo ka nako tsa dipula o kgona go tlhoga mo sekgweng le mo nageng, le mo magaeng a rona. Basadibagolo kgotsa batho bangwe ba kgona go o apaya e be ba o omisa ga o omile o kgona go nna sebaka, ka motlha wa tlala wa bo o jewa le ka mariga go tshwana le fa meletlong ya manyalo kgotsa meletlo e tshwana le ngwao boswa jaaka re le mo kgweding ya ngwao boswa, ga re apaya dijo tsa setso re dirisa ona morogo oo o monate ebile o na le dikotla.

Go botlhale ebile go monate go jala maungo a tshwana le diapole kgotsa dipanana, maungo a tshwana le diapole le dipanana ga se gantsi o ka fitlhela mo magaeng a batho. Diapole le tsone di botlhokwa ka gore di na le di aga mmele di na le dibithamini le diminerale tsone di re thusa thata mo menong a rona le mo marinining, dipanana le tsone go botlhale go di jala di a thusa ebile di agang mmele ebile re kgona go baka borotho jwa panana ka tsone go botlhale ka gore ga se gantsi o ka di fitlhelang mo magaeng a batho.

ditamati di jalwa ka tsela e, o tsa sekotlolo sa go sa kgale o tshela mmu wa gago o dikotla o a jwala disata tsa gago o a di tsenya mo mmung o a khurumetsa o a nosetsa, fa di simolola ditlhagisa botala a di gola o a tsaya o di isa ko mmung ka tsela e o a di jwala wa bo o nosetsa di a gola di bo di ntsha maungo di nna di tse tala ga di bodule di a go nna tse khibidu, wa bo o kgone go di roba o di beela ko thoko ka tsela eo di tlabe di bodule.

Tee ya rooibos e jadiwa ka kgwedi ya Motsheganong go fitlha ka kgwedi ya Phatwe, yona e jadiwa fa thoko pele ka isiwa kwa mmung e kotulwa morago ga dikgwedi di le some le bo robedi, e kotulwa ka selemo mme fa e kotulwa dikuto tsa yone di segiwa disentimitara di le masome a matlhano, morago ga go segiwa ga dikutu di a tsewa di isiwa fa motšhining gore e di segelele, morago ga fao di a omisiwa ga di sena di omisiwa di tse ngwana a dipakaneng gore di tle di isiwe ko barekising.

Go botlhokwa thata go nwa tee ya rooibos ka gore e thusa mebele ya rona, e thusa mebele ya rona ka masole a mmele a nonofileng, masole a rona a mmele a nna le maatla ga re nwa tee ya rooibos. Le fa o tlhoka boroko e kgona go thusa gore o nne le boroko, e thusa gape le ka bolwetse jwa pelo o e thibela bolwetse jwa pelo, gape e kgona go laola sukiri mo mmeleng ga o na o tee ya rooibos sukiri ya gago mo mmeleng e kgona go tokafala.

Dikgwetlho dingwe tseo balemirui ba maungo ba kopanang le tsone ke pula e ntsi e kgona go senya maungo le mogote kgotsa phiso e ntsi, ka nako nngwe melelo e e tlholang mo nageng e kgona go tsena mo di tshimong e a bo e senya, gape ke di tshenekegi tse di kgonang go senya maungo le diphologolo di tshwana le dikgomo, balemirui ba bangwe o fitlhela e le gore ga ba kampela masimo a bone mme diphologolo di tshwana le dikgomo kgotsa dipodi di kgona go tsena mo ditshimong di a bo di senya.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone re kgona go baka dikuku ka maungo, re kgona go sa sa borotho ka jeme, mme dilo di tshwana le bo jeme le matute le maungo a a omisitsweng technology e re thusa gore re kgone go a ja sebaka gore a seke a bola, dingwe tse di tshwana le bo setsidifatsi re tsenya mo setsidifatsing gore di tle di nne sebaka dijo tsa rona di sa bole re leboga thekenoloji.

Maungo a jalwang thata mo lefatsheng ke diapole, dipanana le dinamune. Diapole di thusa thata mo bo bokong jwa motho le go thusa bolwetse jwa sukiri le teng gore e kgone go dira sentle di thusa gape le bolwetse jwa pelo. Dipanana tsone di na le diminerale di tshwana le magnasium le potassium, gape di na le vitamin B six le vitamin A le yone vitamin C di thusa gape le marapo. Mme gape le dinamune di kgona go thusa bolwetse jwa kankere, letlalo le le ntle, le bolwetse jwa pelo gape di thusa le masole a mmele tsone di re thusa ka vitamin C.

Mengwe ya merogo e e lengwang thata mo lefatsheng ke ditapole, dieiye, ditamati, khabitšhe, digwete le spinach-e. Ditapole di re thusa ka starch tsone di dirisiwa thata mo a rona a dijo go dira di chips, le yona eiye le tamati di kgona go jewa di le tse tala di sa apeiwa ebile di tlamela thata ka vitamin C, le yone khabitšhe e thusa ya rona gore e kgone go dira sentle, digwete di re thusa gore re kgone go bona di thusa pono ya rona, spinach-e le sone di thusa thata mo mading se re tlamela ka iron.

Dithoro le mabele di na le seabe se se tona thata mo temothuong di re thusa ka starch gore mebele ya rona e nne e nonofile re le maatla, ebile di re thusa gore di kgona gore fa le yona carbohydrates e re fitlhelang mo dijong di tshwana le pasta le tsone dithoro le mabele re nne re nonofile thata mo mebeleng ya rona.

Fa go twe wine farming go tewa go lemiwa diterebe kgotsa moretlwa, tsone di thusa thata ka go tlhotlhiwa ga wine kgotsa morara kgotsa yone wyn-i ka Setswana.

Dilo di le tlhano tse di tlhokegang go ka simolola go dira tshingwana ya gago mo gae ke garagwe, haraka, disata kgotsa tsona di thoroana le metsi.

Go lemiwa ga rooibos go thusa thata tikologo ya rona gore rena re le ba.

Dijo tsa dithoro tseo di tlamelang mebele ya rona ke dinawa, mme dikgobe, setampa, tsona di thusa mebele ya rona gore e nne e nonofile re nne re itekanetse.